Ke lekwaloitshupo.

Ga o ka kgona go patela dikoloto tse di ko morago ke gone ka moo kopo ya gago ya go dira karata ya banka e tlileng go tsamaya sentle.

O dire bo nnete ba gore dikopo tse di ko morago o dirile bonnete ba gore ga di na dihistori tse di sa siamang.

Go buisa go botlhokwa thata le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya go bula karata, ka gonne go na le dilo tse e leng gore o ka dumela mme o sa tlhaloganye go gore o dumela e le ka mabaka a feng. Gape go na le dilo tse e leng gore di ka etsagala ko morago kante ga wa bala ebile ga o tlhaloganye sepe.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka dira batho gore ba 'ire ditshwetso tse di siameng ka gonne ga o ka kolota sebaka ko o kileng wa tsaya dilo teng, ba go dira motho o e leng gore ga o a siama. Le ga o kaya gongwe wa ya go ilo kopa sekoloto dilo tsa gago ga di kitla di tsamaya sentle. Jaanong go botoka thata go itse thata ka tsa madi le tsamaiso ya sekoloto.

Banka e tshwanetse go itse kwa o dirang teng le gore letseno la gago le siame, pele ba ka go fa sekoloto.

Overdraft-e di tshwanetse go dirisiwa mo dilong tse e leng gore di botlhokwa ebile di mosola.

Dituediso tsa banka le morokotso.

Dituediso tse banka e di tsenyang ga o adima madi ke tse e leng gore ga o se motho o ileng go patela sentle, di tlile go oketsega. Ke ka jalo banka e tsenye dituediso tseo. Gore o seke wa iphitlhela o patetse madi a mantsi, duela sentle kgwedi le kgwedi.

Banka e dirisa go ntsha madi a go tsaya leeto jaaka Botswana. Gore o kgone go ya Botswana o tlamehile o fetole madi o dire a Botswana jalo le jalo le mafatshe a mangwe go ntse fela jalo. Pele o kaya kwa go o ne tlamehile o dire madi a ko teng.

Kgwebisano ya Forex-e e akaretsa go reka madi a mangwe fa o ntse o rekisa a mangwe. E tlhoka thuto, hlompho ya moemedi, mofuta wa akhaonto.

Forex-e ke kgwebo e nngwe fela e leng gore ga ena dikgang tse di monate. Forex-e e kgone go re dirisa diphoso jaaka go dirisa madi a batho ba bangwe o re o tla ba eletsa madi a mangwe.

Tatlhegelo ya capital-e, dituediso le ditshenyegelo, dipitso tsa molelwane.

Ne nka bua le ene tse di busula le tse di monate ka ga Forex. Le gore Forex-e e ka dira gore a dirise madi a gagwe a neng le gore o a baile. Forex-e ke selo se e leng gore se go rotloeletsa mo dilong tse di sa siamang. Ga o ne o kile wa ipela madi, o tlile o a dirisa o le mo tshepong ya gore ko bofelelong o tla winner, mme ga se diragale jalo.

Nka ikutlwa ke itumetse. Go na le dilo di le dintsi tse e leng gore ke a ditlhokwa. Nka agela batsadi ba ka ntlo e leng gore kgale ba e lora, nka itsenya sekolo ka madi ao, jalo le jalo.

Nka phela ke ya kwa bankeng go ka itse tse dintsi ka ditlhwatlhwa tsa madi.

Inflation-e le dikelo tsa morokotso, tekatekano ya kgwebisano, matlole a botho.

Togamaano ya gago ya go gweba ke eng? O laola jang kotsi? A o dirisa maatla?

Ba jesa madi mo dilong tse e leng gore ga di tlhokagale ebile ga di mosola. Gore ba tile jang diphoso tseo ke gore ba beye madi, gore madi ao a kgone gore batho ba di dirise mo go tlhokagalang.

Go sa dirise madi ka tlhamalalo. Le gore ba dirise mo Forex-e ga ba jewa ba itshola ko bofelelong gore why ne ba dirisa madi a bone a bofelo.

Ga ke itse di le dintsi ka ga Forex-e, le kgwebe le dilo tsa banka. Mme fela ga o tsaya loeto dira bonnete jwa gago o na le madi a mantsi mo go wena.

Lekwaloitshupo, mosupo wa aterese .